Okokuqala ngingacela umhlangano nabo, ngibahlalise phansi, ngibabonise ubumqoka bokuthi-ke na kusemqoka kangakanani ukuthi izingane zibandakanyeke kumasports, nokuthi futhi ngibanikeze isiqiniseko sokuthi angeke kwenzeke ukuthi-ke na ziphazamiseke izingane. Nokuthi futhi ama-sports ayingxenye yokufunda futhi anikeza abantwana ithuba lokuthi bathi ukunyakazisa umqondo mangabe sebegxila ezincwadini njalo.

Ngicabanga ukuthi izikole zingakwenza uma ngabe zinesifiso sokukwenza futhi zikuthanda, kodwa akungabi yimpoqo ngoba ivele ikhona imidlalo eyenziwayo ekungase iye inthanethi futhi mningi ezikoleni imidlalo ehlukahlukene kungabala amabhola omnqakiswano, ibhola lezinyawo o-Cricket-i, o-rugby, yonkinto engingayibala, kuningi kakhulu abangakwenza ngaphandle kokuthi baye ku-inthanethi kuphela.

Ngokubona kwami, inkulu kakhulu indima engadlalwa uhulumeni nezinhlangano ezingenzi lutho, ngoba sikhuluma nje emiphakathini yethu, kubhidlange ubugebengu obukhulu ngale ndlela exake ukwenza. Angiyikhulumi-ke eyezidakamizwa, abantwana bethu isikhathi sabo basichitha ebugebengwini, nakudleni, nasekudleni izidakamizwa ezifana nensangu, iphilisi, notshwala. Yingobani? azikhoni ukuveza amakhono azo, futhi zinesikhathi esiningi ezisichithayo ezingenzi lutho ngaso. Ngakho-ke uhulumeni uma ngabe ngempela engahlinzeka ngale mshini, ngicabanga ukuthi zingaqoqeka izingane zethu.

Ngiphambene kakhulu, isikole asikwazi ukuthi-ke na singathatha imfundo siyibeke emumva, sibeke umdlalo phambili. Yebo, nomdlalo uyingxenye yokufunda, kodwa akungabi phambili kunesiskole, ngakho-ke nje angivumelani nalokhu.

Ngokucabanga kwami, akusibona abafundi okumele bazilinganisele, kodwa othisha okumele balinganise, njengokuthi bazi ukuthi kusukela ekuseni kuya ngo one noma ngo two, kuyafundwa nje kuphela, bese kuthi-ke emvakwa two khane beya kuma-sports. Akungaphazamiseki isikhathi sokufunda ngenxa yama-sports, angivumi.

Ngicabanga ukuthi, iyodwa indlela mhlawumbe abangayisebenzisa, ngoba ezinye zalezi zinto ziyabiza futhi imali azikho. Mhlawumbe mabengaqala bangqongqoze ezindlini zikahulumeni, noma baye kulezi zinhlangano ezingenzi nzuzo ezifana no-NGO, bahambe bayofaka izicelo zoxhaso, bangaluthola uxhaso.

Ngicabanga ukuthi nathi siwumphakathi sekungamele singenelela, uma ngabe uzibona ukuthi umi kahle ephaketheni nawe ungakwazi ukumthengela umntwana akudingayo, okanye sihambele osomabhizinisi basendaweni nakubo sibancenge, sinxenxa ukuthi basiphe uxhaso ukuze izingane zethu ziphumelele, ngoba loko kungavikela umntwana ezintweni eziningi ezimbi ezinjengokuqala ubugebengu noma angene ezidakamizweni.

Ngingahlela ukupheka ukudla kwamasiko, ngibenze ukuthi bakunambithe, umculo wendabuko nokudansa, izikhathi zokuxoxa izindaba ezivela kwamasiko ahlukene, imibukiso yobuciko, izinkundla zokucobelelana ngolwazi ngolimi, izethulo zezikhulumi ezisivakashele, ezivela ezizindeni ezihlukene. Inhlebo ehlangene yamasiko, imibukiso yemvunulo, ama-workshop okwenza imisebenzi ezandla esekelwe emasikweni ahlukene, amadokodo okushintshana ngamasiko, lapho abantu babelana khona ngakho konke abakwaziyo.

Nomthelela omuhle kakhulu, ngoba kuhlobene nempilo engcono yengqondo yomuntu omusha, kuhlanganise nempilo engokwengqondo ethuthukisiwe, isibonelo ukuzethemba okuphezulu nokwaneliseka ngempilo kanye nokugula okungokwengqondo okuphansi. Ngokwesibonelo, amazinga ancishisiwe, okucindezeleka nokukhathazeka.

Kwezemidlalo yebo, ngoba ezindaweni zasemakhaya ziningi vele izinkundla zemidlalo ezitholakalayo futhi ezingadingi ukuthi uzube nemali ukuze ungena kuzona, kodwa kwezokuthwebula, amavidiyo, ngibona kuzobanzima kakhulu kanjalo nezokudweba, ngoba izindawo eziningi zinaloko kumele ugibele, okungaba inkinga ngoba mhlawumbe ungathola imali yokugibela namhlanje kuphela ngakusasa awusenayo.